Mathata ao ba shebaneng le ona haholo, ke sebaka sa moo ba sebeletsang teng. Ntlheng ya hore na, dihlahiswa tsa bona ha di qeta hore di ka hlaha, ha se di hlahile di le ngata ba tlo di boloka hokae, so e ba yona phepetso e kgolo e leng hore ba kopana le yona. E ngwe ya dintho tse ding ke ditsela tse leng hore di ya hona mapolasing a bona, boholo ba ditsela tseo o fumana e le tsela ena ya mobu, e leng hore e bitswa kerabole. So ke tsela e leng horeng ha dipula di se di nele ho ba thata hore ba ka kgona hore ba ka tsamaisa thepa tsa bona.

Eya, kea dumela hore hona le batho be lo reng ba ka phela ba sa berekise lebese, hobane hona le batho be leng hore ka tlhaho bona mmele ya bona ha e dumellane le lebese ho tloha bonyaneng, mme ho na le batho be leng hore ha ba je dihlahiswa tse leng hore dihlahisitswe ka lebese kapa di tswa phoofolong, e leng di-vegetarian. Jwale ka hoo, ho na le batho be leng hore ba ka kgona ho phela ntle le lebese.

Nna semela se e lo reng kea se tseba, ke moroho wa thepe, ke moroho e lo reng o itlhahela thoteng, mme o hlaha nakong enana ya lehlabula haholoholo ha pula di nele. Ke moroho o sa leng o sebediswa ke batho ba batsho ka nako e telele, mme o na le di-vitamin le dimatlafatsi tse ngata. E ngwe ya dimela tse tholwang naheng ke mushroom.

Nna keletso e nka ba fang yona, ke hore ba etele lekala la SARS, e leng lona la Afrika Borwa le sebetsang ka taba tsa lekgetho. Ke mo ba tla fumanang tlhahiso leseding e felletseng hantle mabapi le lekgetho leo ba tlamehang ho le patala.

Ehlile ke ntho e lokileng, hobane ha re sheba ditekanyetso tsa dipersente tsa batho be leng hore ha ba sebetse di hodimo haholo. Jwale batho ba tshwanang le batjha le basadi ke bona ba tlamehang ho kena haholo tabeng ena ya ho sebetsa mapolasing, e le hore ba tle ba be le tlhahiso leseding kapa yona tsebo ka taba ena ya tsa bopolasi.

Ho tlatswa ka hore na ke mofuta o jwang wa polasi, mme hee ha re qala ka ena ya tsa temo. Ntlheng ya temo ke nahana hore ntho ya bohlokwa haholo ke hore o kenye metsi. Metsi ke ona bohlokwa hore o kgone ho nwesetsa dimela tsa hao. Ntho ya bobedi ke disebediswa tseo tla di sebedisang jwalo ka bo kgarafu, diharaka le tse ding, mme jwale e tlare ha e se e hodile, ke moo o tla beng o reka diterekere le diterekere, divene hore jwale dihlahiswa tsa hao di kgone hore di tswe di le ngata.

Ke bona e thusa haholo moruong, haholoholo dikgwebong tse nyenyane hobane jwale, ke tjhelete e ngata hore ba tlohe ba lo batla dihlahiswa mapolasing kantle ho toropo. Empa ha ba di fumana haufinyana e batla e boloka tjhelete, mme e thusa le banana be leng hore ba hlahisa dihlaiswa tsenana ka hona ka hara motse hore le bona ba be le seabo seo ba se bapalang moruong wa naha.

Nna ke kile ke a lema meroho jareteng, mme ke e ngwe ya ditsela tse bobebe haholo hore o ka di sebedisa. E thusa le ka hore baahisane ba haufi le wena ba kgona hore ba reke dihlahiswa ho wena, mme le wena o kgona hore o be le seo o se behang tafoleng ka tlung.

Ntlha ya bohlokwa e nka buang ka yona ke hore, re le borapolasi re etse bonnete ba hore re kena mmuso ka tsebeng hobane jwale, ha diphoofolo tsenana di sa entuwe mahloko a se a le mangata a diphoofolo hoo e lo reng e tla ama dihlahiswa tsa rona e leng mofuta wa nama e tlabeng re e ntsha. Le ho re ha diphoofolo tsena se di kula haholo, ho ka ba bobebe hore di ka kgona hore di tshwaetse batho, so seo se hloka hore re se thibelwe.

Haeba ne ke le kgwebong ya temo, mme e le temo ya meroho, nka reka mathombo ana a matjha a e leng hore ha o hloke hore o ka nne wa ya kwana le kwana, o bulela fela ebe ya kgona ho nwesetsa. E ngwe ya dintho tseo ka di rekang ke ntho e tshwanang le van hore dihlahiswa tsa hao ha di se di tswile, o kgone hore o ka di isa mmarakeng ka potlako, le ka ditjeho tse tlase.

Batho ba bo rona haholo mona makeisheneng ba na le bothata boo ba hore, taba ena ya temo ke taba e batlang lefatshe le leholo le batlang disebediswa tse kgolo, empa eo ha ho jwalo. Ntho e hlokang ho etswa ha ho ka qalwa dijareteng, ra itjalla re le batho, ke hona re tla bonang hore ho jala ho bohlokwa. Mme ena ya diphoofolo yona ke yona hee e hlokang hore e be le dithupello tse ngata hobane jwale taba ya teng e batla e kenya dintho tse ngata ntlheng ya bo diente di eng, empa ha e le enana ya ho jala, e batla e le yona e kang e bobebenyana. Jwale re hloka hore re rotloetsane re le batho ba setjhaba hona makeisheneng a rona, hore re ke re leke taba ena ya ho jala.

Taba ya ho jala ke taba e bohlokwa haholo maphelong a rona hobane, e etsa hore dijo di se ke di a sokoleha ho hang, mme ha o hloke hore o nne o ya mabenkeleng hangata o ilo reka dintho tseo ka nnang wa e ijalla tsona jareteng. Ke ka tsela eo nna nka mo bontshang ka yona.

Taba e etsang hore di ture, ke taba ya hore di pota pele difemeng, mme jwale difeme di sebedisa mathini hore ba ka kenya ditlhapi tseo ka moo, mme ha di tloha moo di kena dipalangweng e leng tjhelete hape, jwale ke ka hoo di turang. Jwale nna tabeng ya hore na nka di ja, kapa nkekebe ka di ja, kapa ke na le kgahleho na, ke nahana hore kgahleho e tla ba teng hobane sebakeng se ke dulang ho sona re hole le moo e leng hore ditlhapi tsena tsa tjhuna di fumaneha teng. Jwale mokgwa o bobebe ke ona wa hore di tle jwalo ka mathini, empa le yona taba ya mathini e batla e na le diphepetsonyana tse itseng, jwale ho molemo hape ha o molemo.

Dinawa ha di se di le ngata haholo ho feta tekano, nna ke nahana hore tsela e nka e sebedisang ke hore ke dipake ka hare hara di-plastic, mme ke di behe moo ho bolokehileng teng. Sebakeng se senang metsi se ommeng, mme se sa tjheseng kapa se sa bateng haholo.

Nna ntho e kgolo e nka batlang ho e tseba ke hore na, re qala hokae le hore na boingodiso ba lefatshe leo re tla batlang ho sebeletsa ho lona, re bo etsa jwang. Ka ha re dula makeisheneng, dibaka tsa rona di nyenyana, mme hape taba ena ya lefatshe e le e leng hore le mmuso o santsane o hulahulana le ba le ba basweu ka yona, ke yona ntlha e ke batlang ho utlwisisa hore na hore nka fumana lefatshe le ha e se le le kalo, ke tlameha ho latela motjha o feng.